Ngizokhuthaza ngokuthi kube khona umphathi wohlelo, azi ukuthi kube khona ukuthi uma kuphuma umculi kungena Umphathi wohlelo banikane i-space, hhayi ukuthi kuphume omunye sekungena omunye. Ngoba lokho kwenzeka inkinga ngokuthi uma kuphuma omunye, kungena omunye kungekho ngisho umphathi wohlelo kungagcina sekukhona ukugejana. Ukugejana nje kwesimo, uthole ukuthi nabalandeli naye bebengakadeli. Kungcono uma kukhona umphathi wohlelo ozosho ukuthi hhayi-ke usephumile ubani sesizolindela ubani.

Ngingabheka ngokuthi iliphi iculo elithandwa kakhulu nje kwisizwe noma endaweni. Mese ngiyidlale kanjalo-ke ngokuthi leli lithandwa kakhulu linabalandeli abaningi. Ngibheke nokuthi uhlobo olunjani mhlampe olungalalelwa abantu ngalezi zikhathi. Ngeke nje mhlampe uthole ukuthi isekuseni mina sengiqhamuka namaculo okudansa ekuseni yabo. ukubheka isikhathi, nanokuthi imaphi amaculo athandwayo.

Kubalulekile ukuthi kube khona iy'mfundiso lapho kufundwa khona mese kube khona iy'nsiza abantu abay'tholayo. Loko-ke iyona ndlela engingasekela ngayo Indlela yokulima kubalimi abasafufusa. Ngoba bayay'dinga iy'nsiza, njengokuthi nje hlampe banikwe imbewu bakwazi, bakwazi nabo ukuthi baqale benze.

Kwake kwenzeka, hheyi kuba nomthelela ongemuhle impela. Kuba nzima ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi sebephila ngedatha. Iy'ndaba zomafonelana nje into esezikade zaphela, abantu baphila ngedatha bakwazi ukuthi babe kwi-inthanethi bakwazi ukuxhumana ney'hlobo ey'kude. Yabo nje kwakunzima kakhulu-ke mina ngingenalo idatha, ifoni nje ivele nje Ingabi usizo lalutho, into engathi nje ungavele uyithathe uyibeke le kude. Hhayi.

Eyi kunga yinto e-right kakhulu ukuba nesiteshi somphakathi. Sikwazi ukuthi sikhulume ngezinto ezenzeka endaweni. Ngisho sekuthiwa nje umuntu hlampe ungenelwe yigebengu uyakwazi ukuthi afonele amaphoyisa uma kuthiwa amaphoyisa. Afonele amaphoyisa, mese afone nasemsakazweni ukuze nomakhelwane nabo hlampe bakwazi ukuphuma basize la bengasiza ngakhona. Isiteshi somphakathi nje sibaluleke kakhulu.

IGagasi FM unamba one iGagasi limnandi ya. Sekuzoba Ukhozi-ke, Ukhozini mele ngabe luwu namba one. Koda-ke ayi Ukhozi lubuye lenze ngendlela yalo nje, gcine sesikwazi ukuthi nathi silalele ezinye iy'teshi. Sathola ithuba-ke lokuzwa neGagasi ngalizwa ukuthi ayi limnandi iGagasi. Liney'nhlelo ezimnandi, nabasakazi bakhona nje banobudlelwane obuhle nabantu.

Ziningi iy'nhlelo engingaqhamuka nazo uma nginesiteshi somphakathi esisendaweni. Loko ngingakwenza ngokuthi-ke kube nendawo yokuvota, abantu bafone, bavote, basho ukuthi Iluphi uhlelo abafuna ukulizwa lungena. Njenga nje nohlelo lokuthi hlampe , sibonga osomatekisi, Imuphi udrayva okudrayivele kamnandi. Sikhuluma nangey'nto ezenzeka emphakathini endaweni. Abantu bakhala ngani. Sibe nekhansela le ndawo emsakazweni lapho lizo ukuthi abantu bafone basho ukuthi badinga ini, bakhala ngani. Kuningi nje engingaqhamuka nakho.

Eyi, ziningi izinto ey'qeda idatha njengokuthi nje hlampe ubuka izinto zaku-TV efonini. Noma ubuka ku-YouTube, ubuka amavidiyo lezo zinto. U-TikTok nazo lezo zinto ziyaliqeda straight idatha.

Yebo ngisake ngahlala, eyi liyabiza idatha eyi, liyabiza kakhulu. Kungcono thiwa hlampe iy'nhlangano zamanethiwekhi iy'qhamuke nendlela yokushibhisa idatha ngoba ilona phela elidingeka kakhulu, futhi ngicabanga ukuthi iyona nto esithengwa kakhulu-ke idatha manje. So, kubalulekile kakhulu ukuthi baqhamuke nendlela yokuthi balishibhise.

Angakwenza ngokuthi phela aye esiteshini somphakathi, akhulume nabo acele ukwethula. Inkinga angabhekana nayo ukuthi hlampe athi lizonetha mese linganethi. Abanye abantu uma bephatheke kabi abanayo indlela yokuy'lawula kahle. Hlampe uthole ukuthi labo bantu labo sebecikeke ngale ndlela yokuthi sebeshise isiteshi somphakathi noma, kuningi nje.

Eyi iy'nkinga zokufunda kwi-inthanethi ukuthi hlampe uthole ukuthi hlampe unekilasi-ke kumele ubhale i-exam. Sekumane kwenzeke inkinga lana. Ugesi awukho, ngesikhathi ugesi ungekho ifoni ingadonsi kahle i-inthanethi ibe nokuhlupha ingakhonekthi ngale ndlela e-right. Okuwukusho ukuthi manje wena usubhala sakucikiza, amathuba okufeyila maningi kakhulu.

Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle kakhulu, ngoba kuyenzeka uthole ukuthi kune-athisti abantu bayafisa ukulibuza imibuzo kodwa manje akulula ngoba ngeke bakwazi ukulibuza nga one nga one. Kodwa uma selikwazile'ukuthi libe sey'nkundleni la kuzoba khona namakhweshini and ansazi. Imibuzo eminingi iyathola ukuthi iphenduleke.